Ndi vhona zwina nungo sa izwi u shumisa ha ḽiidioma ḽi tshi kona u katela mafhungo manzhi kha ipfhi lithihi kana mavhili.

Hu shumiswa mavhele, nḓuhu, ṋawa, na maḓi.

Hu fhela miṅwedzi miraru, a saathu bvela nnḓa kana u vhoniwa.

Ḽoboḽa ndi mamalo ane a itea musi hu tshi dzhiwa wa mufumakadzi ubva hahawe a maliwa uya ha vho munna, zwi itelwa u ṱanganisa vhathu vhavhili vha vhe tshithu tshithihi wa musadzi a dzhiiwe hahawe abve ayo dzula ha vho munna.

Zwi na vhuṱhongwa vhuhulwane vhukuma sa izwi ri tshi tea u dzula ro farela mvelele, arali ra savha gudisa mvelele iḓo ṋamba yavha ufa hayo, zwiḽiwa zwa mvelele yashu ri ngasi tsha ḓo dovha ra zwi vhona na vha ḓaho vha ngasi tsha kona u ḓivha nau zwi bika.

Domba ndi mutshino ono tshiniwa nga vhasidzanyana.

Ndi vhona unga muvhuso unga tikedza vhafuwi na vhadzulapo, ngau vha itela tsireledzo ya zwifuwo zwavho, na uri zwi dzule zwo lindiwa zwi sa hombokiwe nga mavemu.

Nṋe ndi vhona unga misanda nadzi siviki na vhakoma vha nga ṱuṱuwedza vhadzulapo vha mashango avho, u dovholosa u dzulela uita iyo mitambo ya mvelele zwoṱhe zwa nga ha mvelele u itela na vha ḓaho vha gude vha gude khavho.

Hu bikiwa muroho wa muṋawa wa vhilisiwa, musi wono vhilisiwa wo vhibva wa omisiwa wa vheiwa kha zenge wa omisiwa ndi afho hune mukusule wavha wo thoma hone.

Ndi vhona vhana vha sitshena dzangalelo ḽau bika kana uḽa dovhi, sa izwi maḓuvhaano vhana vha tshi khou ḽa zwiḽiwa zwa musalauno.

Musidzana atshi khou bva kha vhusidzana atshi yovha mufumakadzi utea uya khombani.

Zwi amba uḓi hudza nga sialala, zwa dovha hafhu zwa sumbedza vha lushaka vha dziṅwe tshaka uri iwe uwa lushaka lufhio, nahone uḓi hudza nga zwine wavha zwone.

Mukokoroshi ndi au tshea nda u tshea ndau shela ndau ṱanzwa nda u ṱanzwa musi ndi tshi fhedza u ṱanzwa nda u shela bodoni, nda u vhilisa nyana nga maḓi asa nga maḓi wa vhila, utshi nga uya vhibva u tshi thoma unga ua fhela nda kona u kadzinga zwavhuḓi, nda u kadzinga nda kona u shela hafhu maḓi a muthotho nga murahu ha tshifhinga tshilapfhu sa ezwi u tshi konḓa u vhibva.

Muroho uya tea u thoma wa ṱanzwiwa saizwi utshi vha wo kiwa masimuni muṅwe uvha u na mavu, u itela uri vhathu vha si ḽe na mavu musi vha tshi ḓola.

Ndi funesa dzi nḓuhu, dzi nḓuhu dzia nḓifhela kana dzi tshi nḓifhela nda dziḽa ndi pfha ndi ḓipfha ndo takala, musi ndoya hayani ndi zwone zwithu zwine nda takalela uḽa zwone.

Ndi vhona unga zwi bva kha uri u khou ṱoḓa uita mutshato wa hani, na zwine a ṱoḓa zwi tshi vha hone mutshatoni wawe ngau angaredza. Uya nga ha nṋe kha mutshato wanga ndi nga vhona unga arali ndo fara two hundred thousand unga nga bveledza mutshato wa miḽoro wanga.

Muambaro wa vhaaluwa vha tshifumakadzini wa sialala musi vha khou ya munyanyani, hunga ḓivha miṅwenda na miṱomolatsie na zwiṅwevho zwa sialala.

Ano maḓuvha hu kho lidzesa dzi nyimbo dzi nonga dza makhadzi muimbi, dzi nonga vho tshanḓa iya tshanḓa vhuya vho haka maṱorokisi.

U tea u dzudzanyiwa muṱangano wa vha ha mufumakadzi na vha ha munna vhane vha khou ḓa u vhinga wa mufumakadzi.

Musalauno athi vhoni zwo fanela, ndi vhona unga muṅwe na muṅwe u na pfanelo dzau ṱoḓa muthu ane a mufuna na ane anga kona u tshilisana nae.

Mufumakadzi a muimana kusini kune nda dzula kha ko hango tea uya dzimpfuni.

Mutshato u amba u ṱanganya ha vhathu vhavhili, vha bvaho kha miṱa yo fhambanaho vha kho musi vha tshi khou ya uvha tshithu tshithihi.

Ndi maitele au phasa vhadzimu, navho ri siaho kale.

Ndi ngasi zwi takalela, ndi ṱoḓa mbingano i tshi tou itwa nga nṋe muṋe ndi tshi ḓiṋangela muthu ane nda ṱoḓa u tshila nae.

Ndi nga lingedza u ambedzana na muthu wanga uri masheleni ayo athinao, sa izwi ri tshi khou yo thoma muṱa muswa riḓo dovha hafhu ra ṱoḓa maṅwe masheleni. Ndi nga muṱalutshedza uri a eletshedze vhahawe uri masheleni athi tu tovha naho zwa zwino manzhi, ane ndavha nao ndi hanea ane nda khou ri ndi nao.

Ee ndi a tenda kha sialala, fhedziha athi ḓivhi kha asa tendi uri anga tendela ṅwana wawe uri aite maitele a sialala na, nṋe sa izwi ndi nga mutendele ṅwananga aite thai dza tshivenḓa.

Ndi vhundeme vhuhulu sa izwi vhahulwane vha tshi nga kona u eletshedza kha uri ṅwana wa mutukana u alusiwa nga nḓila ḓe.

Ee ndi vhona ndi tshi nga kona uvha gudisa sa izwi ndi tshi ḓivha uri tshi bikiswa hani, nahone hu ṱoḓea mini na mini zwine zwa ita uri tshi vhibve tshivhe tshidzimba tsho fhelelaho.

Vhane vha tea uvha hone ndi makhotsimunene na vho malume.

Musalauno zwithu zwono tshentsha vhukuma, sa izwi ri tshi khou kona u vhona vhafumakadzi kha vhuimo ha vhurangaphanḓa kha zwiimiswa zwo fhambananaho.

Ndi nga muvhudza uri khonani yanga ndi khou takalela uḓa hafho munyanyani, fhedziha ndi na khaedu yo imaho ngauri athina iyo nyambaro ine ya tea u ambariwa afho munyanyani, zwi ngavha hani na ngwanela kana nda ḓi dzulela.

Zwine zwa ambariwa ndi zwiambaro zwi nonga zwiambaro zwi nonga zwiambaro zwi nonga dzi hemmbe, Tshivenḓa.